E ntse e wela gape mo kgannyeng e le e kene ke bua ka yone ya gore di-electronic city, di-electronic tse di tsentsweng tse mo tirisong gone jaanong, di bolaya ditiro tsa batho ba ba berekang ka matsogo. Se se raya gore ha e le gore pele-pele batho e ne e le bone ba ba folosang dithoto mo dikepeng, ba isa ko sekepeng se sengwe, ha go tsenngwa selo sa electronic kgotsa metšhini, se bolaya tiro ya motho ole one a ntse a di fitisa kgotsa a ntse a di pagolola, a di palamisa ko dikepeng. Seo se dira gore botshelo jwa motho yoo bo nne thata ka gore jaanong o latlhegelwa ke tiro mme a sa tlhole a kgona go thusa bana kgotsa le mosadi wa gagwe kwa ntlong kgotsa go ba fepa kgotsa gone go ba tlhokomela.

Ke tsamaya sentle , gape ke tsaya gore gona le , le batho ba bantsi mo tereneng, se se ba ama bosula. Ka gore jaanong o fitlhela ba pitlagane , ba bangwe ba na le malwetsi a a tshwanang le bo-TB, ba re gotlholela, ha wa sentle, ba bangwe o eme ka maoto, nagana o tsamaya sebaka se se leele o eme ka maoto, o feleletsa o na . Ba bangwe ba na le malwetsi a bone. Jaanong, ha o eme ka maoto, o na le bolwetsi jo bo tshwanang le jwa bo-di-veins-i, bo methapo jwa maoto, e nna kgwetlho e tsona, ka gore jaanong o fitlha kwa tirong gore o na le mathata mme o kgona go bereka sentle, o feleletsa bo di-written warning, ebile ba bangwe ba latlhegelwa ke ditiro ka ntlha ya tsone dilo tseo.

Di tshwanang le charger-a, dijo tse di lekaneng, diaparo tse di mofutho, ka gore ha tshwane, dibaka ke tseye madi, nka tlhokang ke tseye, seitshireletso kgotsa sone sebetsa, dikobonyana le kobo, kgotsa le ha e ka nna dikobonyana kgotsa kobo hela.

Ha o tsamaya ka sefofane, o tsamaya ka bonako ebile o tsamaya ko lefaufaung, mo go senang , mo go senang traffic e ntsi, kgotsa mo senang gore le ka thulana, a gwanna le meferefere ya bo , kotsi tsa koloi le . So ha o tsamaya ko godimo, kwa le ha gona dilo tseo, ebile go ka bonako ebile go madi, ka gore e jo o tlhwatlhwa godimo o tsamaya ka sefofaneng. Mare , o fitlha le ko o yang teng ka nako. Go na le dilo tse di siameng, di-service, di-tirelo tse di siameng, jaaka bo dilo ka mo sefofaneng, bo ntlwanaithusetso. O kgona le go robala teng ka mo sefofaneng, letse ele goreng tse dingwe tsa tsone gadiyo mo di transport-ong tsa tse di tsamayang mo .

Ee, ke ka itumelela go pagama sefofane sa Fly-Emirates. Le nna ke ntse yana ke rata tsamaya ko godimo, ke rata go sheba dilo ka ka se esimane bare ke di-birds eye view. Ke rata go bona dilo bonela ke le ko godimo, ebile ke ke eletsa go robala mo teng tsa bone, dilonyana tse di yalo. Ke bone maru kgotsa ke bone le mafelo ke le ko godimo.

Letshwao le letona ba rata go L le le rayang moithuti kgotsa ka Seesimane, gote ke Learner. So, o tla bona ka letshwao leo. Mme, tshwanetse a dule ana le license ya gagwe kgotsa learner's license ya gagwe mo go ene, gore ha ba sephetephete ba ka e batla, ba kgone go ba e naya.

nka gore ke tsamaye le bone go ya kwa Botswana. Ee, ke rata naga ya Botswana ka pelo yame yotlhe. Ha ise ke legale, mare nka itumela go ya teng, ke bone botshelo jwa bone, ba tshela jang, kgotsa Rwanda, ke ithute setso sa Setswana sentle mme ke ye go ithuta Setswana sentle tsa bogologolo. Ebile ke be ke ja dijo tsa di , tse ba dijang ko Botswana, tse e leng gore rona mo ha rena tsone kgotsa ha re dije.

Ke tsela ke mmila o motona, o ele gore go tsamaya dikoloi tse di ntsi tse di farologaneng mole. Mme pharakano ya teng ke engwe, ele gore yanong o ka kgona go ema diura. Ebile gape go tsamaya makoloi a sa tshwaneng, le a sa lekaneng, a jereng dithuto tsa batho kgotsa tsa dithoto fela. Jaanong seo se kgoreletsa ya sephepethepele, ebile go nna le bothata gonna dikotsinyana tse di tsa bo dikoloi jalo-jalo le bo nwenwenyana.

Ke rata go berekisa bese e gabedi ka gore ga ise ke e pagame, ebile ke tle ke utlwe gore e monate. Ditilo tsa teng di manobonobo, ko re go bonolo go botlhôfu hela ka foo, ebile go na le . E na le toilet-e. Gape, ketla tlhola ke shebile batho ba ba dutsing ko godimo-dimo. Ke eletsa go dula teng, godimo, .

Mapodisa a mo tseleng ba ne ba batla se gotweng ke tjotjo, ba ne ba batla madi a cooldrink . Jaanong mokgweetsi o ene, o ne a sena molato. Bone ba ipatlela, ba ne ba ene ele after di-fifteen. Jaanong mokgweetsi o a nganga, a re, Hebanna!, akere ha ke a dira phoso motseleng. Koloi ya me e na le tsotlhe tse le di batlang, ke lefile tsone. Jaanong ga ke itse le batlang ha le mpatla madi .

Ga nkitla ke dira sepe, ka gore nna ke boloka madi a mantsi go feta bone, ka gore bone ba tsamaya ka dikoloi tse ele gore di ba batla petrol, beke le beke kgotsa kgwedi le kgwedi. Ha ba kgone go boloka. Nna wa baesekele, ke boloka madi a mantsi ka gore ha e ntlhoke sepe. Ke reka ditaere ga nosi mo kgweding, gotloga moo ke feditse. Jaanong ga nkitla ke ba dira sepe, ke mathata a bone . Nna ha gona mo ke tsenang.